Molweni mafama amahle, ndivile ngandlebenye ukuba izityalo zenu ziyamoshakala kwaye yonke loo nto inefuthe elingelihlanga kumashishini enu asakhulayo. Ngoko ke, ndicebisa ukuba zonke izityalo zethu sizigcine zinxonxiwe okanye zikhenkcezisiwe ukuze zikwazi ukuhlala ixesha elide kwaye nikwazi nani ukuthengisa ukuze amashishini wenu andlondlobale, akhule.

Ukungqongophala kwemvula kwelaseKapa akubi nefuthe elihle kwimveliso yewayini kuba iwayini yenziwe ngomdiliya, mdiliya lowo utyalwayo, ufuna ukunkcenkceshelwa ngemvula. Ngoko ke, xa kungqongophele imvula loo nto ithetha ukuba umdiliya awukhuli kwaye awufumani amanzi ekufuneka ukuba ayawafumana ukuze ukhule uchume. Loo nto yenze ukuba ishishini lingaqhubi kakuhle.

Ukuba kude kweendawo zempilo kwifama yethu kunefuthe elibi kuthi basebenzi balefama kuba loo nto isenza ukuba sichithe imali eninzi kakhulu ukusuka apha efama ukuya kutsho kwiindawo zempilo. Ngokweengcebiso endiza nayo mna njengomsebenzi ochaphazeleka ngqo ngale nto, mna ndicebisa ukuba kube khona le nto kuthiwa zi-mobile clinic eza kumane izojikeleza isithi ngquphephe rhoqo mhlawumbi kathathu ngeveki enyangeni.

Ukufundisa iindlela zokukhangela okanye yokuzingela ukutya nezityalo zasendle ezilalini kungalulutho kakhulu ebahlalini basezilalini ekwandiseni imithombo yabo yokutya. Nto nje kufuneka intsebenziswano kwaye nemithetho ekhusela ukuba kungazingelwa kakhulu, kunikwe ixesha izityalo okanye izilwanyana ezo zizingelwayo ixesha lokuba ziphinde zizale kwakhona ukwandisa ukutya nokwandisa imithombo yokutya kwabahlali basezilalini.

Abafundi bebanga leshumi elinesibini bangangazikhethi izifundo zolimo kuba kwezinye izikolo okanye kwizikolo ngezikolo izinto zolimo zingqongophele, kwaye akukho mntu uququzelelayo, uququzelela ezo zifundo zolimo okanye izifundo zolimo azithathelwa ngqalelo ncam.

Amafama walapha eMzantsi Afrika angandelwa kakhulu zizityalo zawo kwanemfuyo yawo. Izityalo zingachuma zihlume kakhulu kwaye nemfuyo ngoba ukuzala kukwanda oko.

Libhongo neqhayiya nakomphi na umfama ukuvuna isixa sombona esineenkozo ezinkulu. Ngoko ke, mna esam isixa ndingasaba ndisahlule, esinye singasala ekhaya nosapho lwam ukuze bawugraye, bawukrwece umbona lowo ukuze ukwazi ukusondla nathi endlini. Omnye ndiwuthathe ndiye kuwuthengisa emarikeni okanye kwiinkampani ezinkulu ezithengisa ukutya nezolimo.

Abantu abanomhlaba, aba ngabantu abamhlophe nabo bawohlutha umhlaba. Kanye kanye ayingowabo. Ngoko ke, urhulumente wenza into eyiyo ngokuthatha lo mhlaba ube uza kuphucula uluntu.

Ndingawulima ngokwam kulo mhlaba, ze ke ngoku ndibe nabancedisi endiza kubaqasha ukuvula amathuba omsebenzi eluntwini jikelele, lukwazi ukondlana neentsapho zawo nawo luzondle.

Ndingacebisa ukuba bacinge kakhulu ngeendlela zokonga amanzi, ezifana nokungankcenkcesheli kakhulu kodwa bankcenkceshele rhoqo kangangomthamo okulungeleyo ukunkcenkceshela. Basebenzise imilambo, bankcenkceshele besebenzisa iibhakethi okanye iimpompo ezikulungeleyo ukufakwa phakathi kwezityalo, zitshitshize amanzi.

Akufanelekanga kube khona namnye na umntu usebenza phantsi kweemeko ezinzima kodwa umvuzo ungaxeli loo nto. Ngoko ke, ndingathetha, ndingabanentetha nomqeshi wam sibone ukuba singabugqiba kwelithini na, kodwa kona ndingacela ukonyuselwa umrholo, ndizawukwazi ukuzondla, ndikwazi nokuthenga, ndaneliseke neendleko ezisisiseko sokuphila.

Ndingayinkukhu engxolayo, inkukhu enobubele, inkukhu ethanda ukuhoywa, inkukhu esithandayo isisu sayo, nto leyo ithetha ukuba kuya kufuneka ndichintselwe noko ekutyeni.

Ukuba umfama utyale kumhlaba ongalungelwanga ukuba kutyalwe eso sityalo, umhlaba ongenazongo, imisoco yokutyala efana neevithamini okanye i-nutrients ngokwasemzini, kuya kuba nefuthe elibi kwizityalo ezo zityaliweyo, ziye zingachumi, zingabi zihle kwaphela. Nto leyo izawubangela ukuba abafama bangakwazi ukwenza imali ngoba abasokuze bakwazi ukuthengisa izityalo ezingachumanga nezityekileyo zizinambuzane.

Sebenzisa imanyola wenze ube nesiqinisekiso sokuba uyankcenkceshela ngokomlinganiselo, hayi kakhulu kwaye hayi kancinci. Wenze ube nesiqinisekiso sokuba ukhula uyalugada lungakhuli kwispinatshi zakho.

Ayizange yakho, mhlobo wam, into yokuba umntu ahlobane nenyama. Kukutya oku ukugcina entliziyweni yakho. Ukuba udinga abahlobo khangela nalapha ebantwini, sukhawuleza utyhafe unikezele. Kodwa ibhokhwe yona yinyama mhlobo wam.

Kwindawo endihlala kuyo kukho umdiliya, mdiliya wakhona uyachuma, uba mhle kwaye neemvula azinqabanga. Ngoko ke, ishishini lam lewayini lingasumbuleka kakuhle kakhulu kwaye lewayini yam ingayeyona ithengisekayo emarikeni, kuba umdiliya uyachuma njengoko besenditshilo kwaye mhle uqampuqampu.

Uphawu lweenkomo lunceda ekubeni noba iinkomo zakho seziphakathi kwezinye iinkomo, ukwazi uzibona, ukuzibala, uzazi naxa zingaphelelanga, zilahlekile, okanye zibiwe. Ukwazi ukuzifanisa kuba nguwe wedwa onolu phawu ezinkomeni zakho.

Ukukhanya kwelanga, imitha yelanga ingaba iyafikelela na kuphahla lwam, ndiza kwenza njani xa kufuneka ndinkcenkceshele ophahlweni lam. Umoya ofunekayo ingaba ziza kuwufumana na izityalo zam ukuze zichume zihlume.

Demokhrasi, ndingazibiza ngokuba ndinguDemokhrasi kuba ndizalwe kwimihla yenkululeko apho uMzantsi Afrika ulilizwe ledemokhrasi nto leyo ithetha ukuba intando yesininzi. Kwaye nomhla wam wokuzalwa, ndizalwa nge-twenty-seven kaEprili apho kwakukhululwa khona uTata uNelson Rholihlahla Mandela entolongweni, nto leyo yaba lithemba, yaba luphawu lwethemba lokuba noko izinto ziza kutshintsha phakathi korhulumente wasemMzantsi Afrika.